Mo setsong sa gaetsho, go apariwa makgabe e leng bo mme, bo rre go apariwa ditshega. Mme se o se ile sa fetoga ga di nako di ntse di ya, ka ntlha ke gore re le maAforika, re ile ra ipha setso sa dinaga tsa kwa ntle, ra feleletsa re apara meaparo e ba e aparang, le fa e le gore gone ga se ba botlhe ba ba iphileng ditso tsa batho ba kwa ntle.

Ga ke bone e le bothata go apara meaparo ya setso ko meletlong e e tlotlegang yaka ya di-conference. O ka apara meaparo ya gago ya setso, mme fa e le gore go tla bo go na le o e leng gore o a ipelaetsa kgotsa o kgatlhanong le seo, ke go nyatsa le go gataka setso sa motho o mongwe. Fa re le batho, re tlamehile re tlhompana, re tlotlane, re tlotle le setso sa batho ba bangwe le meetlo ya bone.

Nnyaa, ga ke nagane gore meaparo ya rona ya setso ke yone e rotloetsang bašwa gore ba apare meaparo ya bone e mekhutshwane. Setso ke setso, go tloga kgale se le teng. Mme fa re tsaya re lebelela mo malobeng, bagolo ba rona le ba ba fitileng ne ba kgona gore ba apare sentle, ba aparele mebele ya bone ntle le go bontsha dinama. Mme ne ntse meaparo ya setso le yone e ne ntse e le teng e tlhagisang dinama. ba itse gore fa go na le dinako tse eleng gore ba apara meaparo ya setso, go na le dinako tse ba itseng gore fa ba ya ko ditirong tse di farologaneng, ba apara sentle jaaka batho ba ba itlhaloganyang.

Fešene, diaparo, dibaga le dilwana di kgona go go lemosa gore motho ke wa setso se se feng ka ntlha ya gore, jaaka re le e bana ba mmala wa sebilo, re a itse gore setso sengwe le sengwe se se rileng ba nna le mebala e rileng. Ba apara mebala ya bone e e kgethegileng, ka jalo o mongwe le o mongwe fa a apere mebala ya setso sa gagwe, o kgona go mo lemoga gore ke wa setso se se feng. Gongwe e ka tswa e le maXhosa kgotsa maZulu kgotsa maSwati, bangwe le bangwe ba na le mebala ya bone e e kgethegileng, le ka mokgwa o ba e kopa-kopanyang ka teng gore e nne e mentle, e ba kgabise. Le tsone dilwana tseo tsa bone, tseo ke tsone di irang gore ba kgethege.

Go ya ka setso, mosadi o tlamehile fa a sena a nyalwa, a apare meaparo e leng gore e tsamayang ko tlase ga mangwele. Gape e nne meaparo e leng gore ga e tlhagise dinama kgotsa dikarolo tse di rileng tsa mmele. Se no ke ka ntlha ya gore go buelwa mo goreng go apareng ga gage, ga a sa ikaparela a le nosi, o aparela le go sireletsa seriti sa lapa la gagwe le seriti sa monna wa ge o a mo nyetseng.

Tsa seTswana, go le gantsi di dirwa ka letlalo, e ka nna letlalo la kgomo kgotsa podi le dikgetsi tsa bupi. Maina a tsone diaparo tse o ke makgabe, tshega, le ditlhako tsa rona tsa seTswana. Tshega ya bo ntate e dirwa ka letlalo la phologolo, makgabe ke o ne e diriwang ka kgetse ya bupi.

Ba apara ka teng, ba tlhokomele mebele ya bone ka teng, le fa e le gore ga yana basadi ba le bantsinyana ba ikgatholositse yona thuto eo. Moaparo o ba tlamehileng ba o apare, le gore ke diaparo tse di feng tse eleng gore ba tlamehile ba apare tse e leng gore ga ba fitlhele e le gore ba ntshitse dikarolo kgotsa dinama tsa mmele tse dintsi. Ka dinako tsotlhe, ba itse gore meaparo wa bone wa feto ba tlamehile ba o apara jang, ba o aparele jang.